Gore badiri ba sireletsege mo tirong, re ka nna le batlhokomedi mo tirong le go tsentsha .

Mabaka a a dirang gore badiri ba dipolase ba ganelwe ka ditshiamelo tsa UIF ke gore ba dira ka fa tlase ga kgatelelo, gape ba duelwa madi a kwa tlase. Ba ka ipuela ka go itsise lefapha la ditirelo tsa semmuso ka se se diragalang mo ba dirang teng.

Dikgwetlho tse baithuti ba ka lebanang le tsone, sa ntlha, baithuti ba ka nna ba se itse go dirisa thekenoloji data le go tlhaela kitso ka go dirisa dithulaganyo.

Go nna le konteraka mo tsa temothuo go botlhokwa thata, o kgona go netefatsa ditshwanelo tsa babereki go tlhalosa maemo a tiro go akaretsa ditiro, maikarabelo le ditshenyegelo. E thusa le mo go rarabololeng ditshwanelo tsa babereki le beng ba masimo fa go na le dikgogano.

Balemirui ba tlhokana le bokgoni ba go dirisa thekenoloji, go tlhaloganya data e kokoaneng le dithulaganyo, le go ruta balemirui dikholejing ka temothuo gape le go laola dintlha le go ba ruta go analyze-a dintlha.

Mo temong, tšhono le mekgwa e mentšhwa e e ka dirisiwang isagwe e akaretsa tiriso ya mafelo a letsatsi go tlhagisa motlakase, go dirisa dintlha, go laola le go ntlafatsa metlhape ya ditshimo, go lekola bophelo ba ditshimo le go itse mathata a ka bang teng. Sekai se go ka dirisiwang gape ke di-drone tšhomiso ya metšhini.

Dithulaganyo tsa go nosetsa kgotsa go jala tse di itirisang di na le seabe se segolo mo go tswelediseng tikologo le mo tlhabololong jaaka go oketsa tlhapi ya dijalwa le ya metlhape ya ditshimo, go ntlafatsa bokgoni jwa balemi le badiri ba ditshimo le dijalo. Dithulaganyo tse di ka fa balemi le badiri ba temothuo ka kitso ya go dirisa thekenoloji le go ntlafatsa bokgoni jwa bone.

Leano la kgwebo la polase, mokgatlho re tla re ke polase ya rona, maikemisetso ke go tlisa didiriswa tsa quality ya godimo go ya go kgotsofatsa le go feta ditlhokego tsa bareki ba rona, tshepidiso go tsewa ga ka nako tsotlhe le go laola le go tlhokomela tsamaiso ya letseno lengwe le lengwe, go dirisana le badiri le go dirisa mekgwa ya tlhagiso go akaretsa social media le marketing.

Karolanyo ya lefatshe ke go arola lefatshe go ya ka matshelo, ditiro kgotsa dilo tse dingwe. Karolanyo ya lefatshe e ka bakiwa ke go tsweledisa ditiro tsa lefatshe go fetola kgotsa go rarabolola mathata a tswang mo go ona. Ditshwanelo tsa hisetori di botlhokwa ka gonne di ka thusa ka go laola lefatshe le go dira merero tsa seamano.

Dikolo tsa temo le dikholeji tsa thuto e kwa godimo, di na le seabe se segolo mo tsosolosong le go rotloetsa kitso ya setso le temo mo setšhabeng. Seo se akaretsa go ruta ka kitso ya temo go balemi le badiri ba polase go rotloetsa temo e e tshwanelang le e e tsosolosang.

Go phutha le go dirisa dimela tsa setso tse di ka jewang ke tse botlhokwa ka gore di na le tse di tlhokegang. Di ka thusa go ntlafatsa bophelo gape di ka thusa go tsosolosa kitso ya setso. Dimela tse di tlwaelegile mo tikologong ya rona di akaretsa imifino, merogo ya setso, moringa le dimela tsa merogo.

Go ya ka bogolo jwa polase ya me, gore nka dirisa badiri ba le lesome le ba bararo ba nakwana, gonne leruo la me le tlabe le tlhoka batho ba palo eo le kitso e kgolo ka tsa temo le leruo.

Matamo a dirisetswa go nosetsa ditshimo le go fetsa komelelo thata mo baruing ba ba ruileng diphologolo go akaretsa dikgomo, dikoko le tse dingwe. A thusa balemi le barui gore ba kgone go metsi mo ditankeng gore ba kgone go laola le gore ba seka ba kopana le mathata a go tlhoka metsi ka nako ya komelelo kgotsa leuba.

Didiriswa tse di tlhokegang mo diporojekeng tsa temo go kaonafatsa tiriso ya temo, go tlhokega mafelo a tiriso ya letsatsi go tlhagisa motlakase, go dirisa data le go nna le dithulaganyo tsa go nosetsa tse di itirisang.

Maikarabelo a me jaaka mothapi ke gore ke netefatse gore bathapi ba me ba dira tiro ya bona go ya ka mokgwa o ke ba arogantseng ka teng, ditiro tseo ba tla beng ba di dira le maikarabelo a bona.

Go ya ka melao ya badiri, badiri ba dipolase ba tshwanetse go dira matsatsi a le matlhano mo bekeng mme ba dire diura di le robedi ka letsatsi, go le gantsi melao eo ya badiri ga e diragatswe gonne ba dira tlase ga kgatelelo e kgolo.

Nnyaa, badiri ba polase ba ka se kgone go dira bosigo gonne ba ka bona kotsi go se bone sentle ka ntlha ya lefifi.

Ke nagana gore ke kakanyo e ntle thata ka gonne temothuo e thusa Aforika Borwa gore e nne le ikonomi e ntle.